Ditirelo tsa tlhokomelo ya bagodi di akaretsa metswedi ya tlhokomelo ya bonno, metswedi ya setšhaba le di tikologo tse di babalesegileng tsa bogodi le go rotloetsa go ikemela tsa boitekanelo mme gape di na le thuto le mananeo a natlafatso.

Potso e, e na le mabaka a rileng mme ke nagana gore bagodi ba tshwanetse ke go tlhokomela ke ba lelapa la bone ga e le gore go na le mongwe ko lapeng o e leng gore ga go na ko a yang letsatsi lotlhe mme ke solofela gore bagodi ba e leng gore re tlame'ile ba tlhokomediwe ko di ntlong tse di tlhokomelang bagodi ke fa e le gore lebaka la teng ke la gore ga go na ope o ba tlhokomelang kwa ntlong.

Se re se akanyang ke gore batho ba ba godileng ba tla nna le bana ba bone mo malapeng a bone mme ba ba tlhokomele, mme boammaaruri ke gore bagodi ba le bantsi ba rata go nna mo magaeng a bone kgotsa mafelo a thusang.

Mo ditsong di le dintsi bagodi ba tsewa e le mabolokego a botlhale, maitemogelo le ngwao go rotloetsa maikutlo a tlotlo le maikarabelo mo tlhokomelong ya bone. Boikutlo jono bo rotloetsa dikamano tsa dikokomana go abelana kitso le tshegetso ya setšhaba mme kwa bofelong go bopa maikutlo a go tlhokomela bagodi.

Lelapa le setšhaba di na le seabe se segolo mo tlamelong ya batsofe ka gore ke rona re tshwanetseng go ba tlhokomela ka gore ba re tlhokometse go tswa bonnyeng mme di kitso tsone di re go siame go kopa thuso fa o palelwa jaaka go ba tsaya go ba isa ko lefelong le e leng gore le tla ba tlhokomela sentle.

Ke ditirelo tsa go ba thusa ka go ba tlhapisiwa mme ebile le go ba thusa ka go ba latela melemo ya bone ko tleliniking.

Mafelo a a tlhokomelang bagodi gaufi le nna ke di hospess mme ba thusa ka go tlhapisa, bagodi go ba fa melemo le go ba sireletsa letsatsi lotlhe le bosigo botlhe mme ebile ba nna le motsofe kgwedi yotlhe. Lefelo le, le a duelwa e fela o ka le duela ka karata ya motsofe kgotsa ya bogodi ya madi a SASSA.

Thulaganyo ya puso e tlhokomelang batsofe e siame e fela ke nagana gore e ka tokafadiwa ka go thapa batho ba e leng gore ba tshwanetse ke go latela bangwe ba bagodi le batsofe melemo ya bone kwa tleliniking go fitlha kwa malapeng a bone gore ba se ke ba tsamaya di kilometer a di le telele.

Phenšene ya puso ya go tlhokomela batsofe e ba ama sentle mo maphelong a bone ka gore batsofe ke batho ba e leng gore ba phela ka melemo mme gore ba fitlhele melemo le dijo ba tshwanetse ke go tsaya madi a pension gore a ba thuse go ka reka dingwe tsa dilo tseo.

Motsofe o tshwanetse ke go ya tleliniking go bua le modiredi wa setšhaba e leng social worker gore e mo thuse ka go fitlhelela badiredi ba madi a batsofe a pension-e e leng SASSA mo Aforika Borwa.

Pension-e dira gore morwalo wa ba lelapa le motlhokomedi o nne bonolo ka gore motsofe o tla bo a dirisa madi ao a pension-e go reka ditlhokwa tsa gagwe le melemo ya gagwe mme se ga se batle gore lelapa le motlhokomedi ba nne le mathata a gore ba tla tsaya kae madi a go tlhokomela motsofe.

Motho o simolola go amogela madi a phenšene a le dingwaga di le sixty, mme mmele wa gago wa koafala ebile mo Aforika Borwa o simolola gore retire-ra ka ngwaga wa sixty mme ka nako eo ga o na letseno mme phenšene e tlile go nna letseno la gago go simolola ga foo.

Ba ka rulaganyetswa dipalangwa go tswa kwa tleliniking go ya ko metseng ya bone gore ba latelwe kgotsa puso e ka thapa baoki ba ba tla ba latelang kwa malapeng .

Ba ka rulaganyetsa jwa dipalangwa tse di tswang kwa dipetlele gore di tsamaye di ba latele kwa malapeng a bone.

Mo ke dulang ga go kgakala le ditirelo tsa pholo go ka nna dikilomitara a di le pedi mme rona re na le baoki ba ba thapilweng go tla mo malapeng a rona go re tlhola.

Go botlhokwa tota gore ditleliniki tse di tsamayang tsa puso di fitlhe kwa mekhukhung ka gore batho ba ba dulang ko mekhukhung ga ba na tsone ditleliniki tse di leng mo gaufinyane.

Ditleliniki tsa kwa magaeng di dinnye ka palo ka gore go na le mathata a mafaratlhatlha, mme ga go ntse jalo go nna thata ka gore tleliniki e tle be e le nngwe mme se se ama baagi ka gore baagi ba amega ka gore ba tsamaya di-kilometer-ra di le dintsi ka maoto mme ebile fa ba fitlhela ko tleliniking ba fitlhela go tletse.

Balwetse ba amega thata ka gore ga go se na melemo kwa ditleliniking ba tshwanetse ke go ya kwa di chemist-e gore ba kgone go ithekela melemo ya bone.

Boifang go ya tleliniking fa ba lwala ke gore ba tshaba gore ba tlile go ema sebaka se se leele go emela melemo ya bone le go fitlhela thuso.

Ka gore molwetse fa a fitlhile phakela ga go na dikgoreletsi dipe tse di tla dirang gore a se ke a be a fitlhela thuso phakela mme fela dikgoreletsi di ba teng ga e le gore tleliniki e tletse.

Motho a ka tlhaselwa ke bolwetse nako nngwe le nngwe ya letsatsi mme fa tleliniki e butswe diura di le twenty four e dira gore fa o ka tlhaselwa ke bolwetse nako nngwe le nngwe o bone thuso ka bonako.

Go ka thapiwa baoki ba le bantsi mme go a dirwa di tente tse dintsi tse di fitlhelelang batho mo ditikologong tse di farologaneng gore ba kgone go neela batho thuso e gaufi ka malwetse a a tshwanang le ano.

Go ka thapiwa baoki mo tikologong tsa rona tse di farologaneng gore ba re thuse ka ditirelo tsa tlhokomelo ya malwetse ano ka bonako.

Ke nagana gore tlhokomelo ya boitekanelo e tshwanetse go tshwana ka gonne rotlhe re tshwanetse ke go fitlhelela thuso e e lekaneng.

Ke nagana gore ba lefapha la boitekanelo ba tshwanetse ke go thapa baoki ba le bantsi gore ba ralale le metse yotlhe ka bophara ba thusa batho ba e leng gore ba tlhoka tshedimosetso ka botlalo.

Ke ne nka rata go leboga baitseanape ba lefapha la boitekanelo fa ba ne ba nthusa thata gore ke fitlhele pholo e e maleba.

Fa o na le bolwetse jwa sukiri o lemoga ka go rota thata le ga go kgalwa kgotsa go nna le lenyora mme o ka tsaya dikgato wa tsamaya wa ya kwa tleliniking ka bogautshwane.

Tshotlakako ya basadi le bana e dira gore motho a tsenwe mo boitekanelong jwa tlhaloganyo ya gagwe mme puso ga e dire ka natla go otlhaya badiri ba ditiro tseno tse di maswe ke akanya gore ba tshwanetswe ke go bolaiwa.

Dikgwetlho tse dikgolo tse di lebaganeng le go bopa mafelo a a sireletsegileng ke dikgwetlho tsa go tlhoka madi le mafaratlhatlha a a siameng mme ba thulaganyo tsa boitekanelo ba ka ba naya tshegetso le go tlhola mananeo a go ithuta go itshireletsa.

Ga o a tshwanela ke go ikanya ditirelo tsa potlako ka gore di ambulance di dula kwa bookelong mme go thata gore o di fitlhele kwa tleliniking ba lefapha la boitekanelo ba ka simolola ka go dira bonnete jwa gore di nna teng ko mafelong a ntseng jalo.

Ka gore mafaratlhatlha a bone ke a a siameng ebile ke a tokafaditsweng mme dikgwetlho tsa bone ke go tlhoka madi fela.